Amapulatifomu emali yamaselula asebenzise izindlela zokuphepha ezahlukahlukene zokuvimbela ukukhwabanisa, njengokubethela, ukuqinisekiswa kwezinto ezimbili nokuqapha okwenziwayo. Kodwa-ke, ukusebenza kwalezi izinyathelo kungahlukana, kuye ngokuthi, isiteji nendawo. Lapho uthumela izimali ezindaweni zasemaphandleni, kubalulekile ukuqinisekisa ubunikazi bomamukeli futhi usebenzise izindlela zokwenziwa ezivikelekile.

Umshwalense wokuphila uhlinzeka ngokuvikeleka ngokwezimali kwabathandekayo uma kwenzeka bedlula bengalindele. Kusiza ukukhokhela izindleko, izikweletu nokugcina izinga labo lokuphila. Kuyindlela ecatshangelwayo yokuqinisekisa inhlalakahle yomndeni nekusasa.

Amasevisi emalimboleko yomuntu siqu asebenza njengenetha yokuphepha kwezezimali, enikeza ukukhululeka kwesikhashana phakathi nezimo ezingalindelekile, njengezimo eziphuthumayo zezokwelapha, ukulungiswa kwemoto noma ukulahlekelwa komsebenzi. Nakuba ziwumkhiqizo zomkhiqizo wezezimali, ziphinde zibonise isidingo somphakathi sezinketho ze-credit ezifinyelelekayo, ezigqamisa ukubaluleka nokufakwa kwezezimali nokusekelwa ngezikhathi ezinzima.

Ngisanda kuya ebhange lami ngiyofaka isicelo semalimboleko yomuntu siqu, futhi ngashaywa umoya nge-service enhle nosizo engalithola. Abasebenzi babe nobungane ngendlela emangalisayo. Benolwazi futhi benesineke. Bangihambisa kuyo yonke inqubo kalula. Bazinika isikhathi sokuqonda izidingo zami, bachaza izinketho ngokucacile futhi bangisiza ukuthi ngithole ikhambi elingcono kakhulu kulesi simo sami. Ubungcweti babo kanye nenhlonipho kwenza lokhu okungase kube umsebenzi onzima kube umoya opholile. Ngibonga kakhulu ngosizo lwabo futhi ngingancoma kakhulu leli bhange kunanoma ubani ofuna imalimboleko yomuntu siqu.

Ngangiikhathazekile ngokuthenga indlu njenge-investment, ngicabanga imali enginayo kanye nokwazisa kwesikhathi eside, kodwa ukukhathazeka mayelana nokuntengantenga kwezimakethe kanye nezingozi ezingaba khona kwanginika ikhefu. Ekugcineni, nganquma ukungatshali imali futhi ngokushesha ngemva kwalokho inani le mpahla lanyuka kakhulu, lingishiya ngingomunye yokuzisola, kanye nokuthi, ukube. Kohlezi kuhleli nalo engqondweni yami.

Izinkundla zezimali zamaselula ziguquke ukufinyelela kwezimali ezindaweni zasemakhaya, zanikeza ukunethezeka ongakaze ukubone phambilini, ukufinyeleleka kanye nokufinyeleleka kalula uma kuqhathaniswa nezindlela namabhange ezivamile. Baye bavala igebe lokufakwa kwezimali, banciphisa izindleko zokuthengiselana futhi benza ngcono ukuzebenza kwezezimali, beguqula izimpilo sezakhamuzi zasemakhaya.

I-microfinance iguqule umdlalo ekufakweni kwezezimali. Ihlinzeka ngokufinyelela ezinsizeni zezezimali emiphakathini enganakiwe, ihlinzeka ngamathuba osomabhizinisi nokuncishiswa kobubha kanye nokufunda kwezomnotho, ikakhulukazi kwabesifazane kanye namaqembu ancishwe amathuba. Kodwa-ke, ukusebenza kwayo kuncike ezicini ezifana nezilinganiso zenzalo ezifanelekile. Izinqubo zokuboleka ezinomthwalo wezimfanelo, namasevisi aklanyelwe ahlangabezane nezidingo zenani labantu eliqondiwe. Uma kwenziwa kahle, i-microfinance ingaba ithuluzi elinamandla lokuletha ushintsho oluhle.

Ukungafihli mayelana nezimali ezikhokhwayo minyaka yonke kubaluleke kakhulu ekwakheni ukwethembana nebhange lakho, lapho ukucubungula izinsiza ze-overdraft. Ukwazi kahle ukuthi uzokhokhiswa ini, kukusiza ukuthi wenze izinqumo ezinolwazi futhi ugweme izindleko ezingalindelekile. Ukwethembana kuyisihluthulelo kunoma yimuphi ubudlelwano basebhange futhi ukuxhumana okucacile mayelana nezimali yingxenye enkulu yalokho.